Pholisi leyintshwa yi pfumelela swichudeni ku sungula ku hakela swikweleti swa swona ntsena loko swi kuma ntirho hi mavonelo ya mina ni vona leswi nga ku leswi nga yi ku kucetela nhlayo ya vanhu lava ya ku eyunivhesiti ku ri va kota ku ya hi ku ri va ya edyunivhesiti va nga ri na mali ende leswi swi ta va hlohlotela ku ri va hlaya va ta kuma mitirho va ta kota ku hakela.

Leswi mfumo wu lavaka ku rhurhela tihakelo ta vona hinkwato ta mali yo pfuneta eka vaaki tihakelo ta eka mbanga ya selulafoni vona ku ri leswa kahle kunene hi ku ri munhu u kota ku vona balance ya yena na mali leyi nga nghena swi hunguta swo tala na ku va na tilayini ta le bank.

Xikweleti xa xichudeni xi xa le Afrika-Dzonga xi amukela munhu loyi kumbe ku pfumelela munhu loyi vatswari vakwe va nga koteki ku hakela mali yo n'wi yisa a xikolweni kumbe edyunivhesiti loyi vatswari vo ka va nga tirheki kumbe a emutini ku nga ri na ntsengo wo karhi va tsandzekaku ku wu fikelela.

Xifungeneto xa ndzindzankombo wa movha wu tirha nkarhi after tin'hweti tinharhu loko u va u karhi u sungule ku hakela ku va loko u kume ndzindzakombo wa movha wa wena wu ku va i kuma i khensiwa.

Loko tikhampani ta ndzindzakhombo a ti susa minkarhi yo rindza xana leswi a swi ta yi cinca njhani ndlela leyi vanhu va endlaku swikombelo swa mfunganeta xa xilahlo ha xona a ti endla ku ri vanhu va kota ku kuma mali ya vona kwa ha ri na nkarhi ku lunghisela minkosi.

I ku kuma mapapila kumbe maphepha ya ndhawu yeleyo ya va eka mavito ya mina na ku va ndhawu yaleyo himpela ndzi yi tiyisisa ku ri yi le nawini na hi hi vanhu va nga kota ku va va tshama kumbe loko ku ri ya mabindzu bindzu ra mina ri nga famba kahle na na vugevenga byi le hansi na.

Vamachonisi va sindzisa ku hakeriwa ka mali ya vona hi ku ku nyika mpimelo wa mali leyi u fane u yi hakela na nkarhi wa masiku lama mali yi fane yi hakeriwa hi wona.

Tibangi ti va na xivangelo lexi xi endlaku leswaku ti humesa mali nkarhi wu nga se hela eka tiakhawunti ta tona to hlayisa mali hikuva swikweleti swi tsandini kumbe van'wani va lava ku tirhisa mali hi xihatla.

Hi leswaku ri van'wani a va swi koti ku tirhisa tiselulafoni vanhu lavakulu a va swi twisisi kumbe a va se va na ntokoto wo tirhisa selulafoni ku swa vuxokoxoko bya timali ta vona.

Eka tikhampani ta ndzindzakhombo wa vutomi leti ndzi ti tivaka leyi ndzi ehleketaka leswaku ndzi nga kota ku yi xava hi leyo hakerisa ntsengo wa le hansi ku hlayisa vutomi bya mina yi hoxa na vamakwerhu.

Pfuneta swinene hikuva mfumo wa va pfuna wu nyika mali yo pfuneta ku endla leswaku swifunengeto swa xilahlo swi fikeleleka eka van'wani lava va tsandzekaka ku fikelela ka mindyangu leyi va holaka mali ya le hansi.

Leswi tibangi ti swi tekelaku enhlokweni ti nga se pfumelela xikombelo xa munhu xo lomba mali i ku tiva leswaku wa tirha na ku kombisa vumbhoni kumbe vuxokoxoko bya ku ku na mali na ku kota ku ri i nga kota ku yi hakela mali leyi i hi lombaku ke.

Loko wo tshuketana u rivale PIN ya wena ya le bangi ya selulafoni lexi u faneleke u xi endla i ku ya i ya eburancini ka eka bangi ya wena i ya kombela ku pfuniwa ku endla PIN yin'wani.

Leswiwani swa pholisi leyintshwa yo lomba mali ebangini yi pfumeleku mulombi leswaku a cinca mali leyi a yi hakelaku hi n'hweti ku ya hi laha a nga ta kota ku va ku yi hakela hi n'hweti yaleyo swi pfuna ngopfu ku ri munhu a kota ku ka a nga tluli ku hakela na ku oloveriwa ku hakela timali ta yena.

Vanhu va lomba mali va lomba mali eka vanhu lava lombisaku mali ematshan'wini ya le banga hikuva munhu lweyi a lombisaku mali wa lombisa na mali ya ntsengo wa le hansi leyi bangi yo ka yi nga koteki ku ku lomba.

U fanele u hakela xikweleti xa xichudeni nkarhi wo ringanela layo mi nga twanana wona u loko u sayina ku ri u ta ku heta for malembe ya tano yo fikelala ku va i hete xikweleti xa wena.

Le lexi xi khumbaku mimpimo ya ndzindzakhombo wa timovha i ku va timovha ti hatla ti kuma minghozi emapatwini.

I inshurense ya vutomi yi humesa mali loko se u hundzile emisaveni kutani yi yi nyika timali ta wena ka varhandziwa va wena lava i nga va tsarisa ku va sala va nga hlupheki.

Ndzi tshama ndzi lomba mali eka khampani yo lombisa mali va ndzi nyike masiku yo karhi lama hi nga pfumelelana wona ku ri ndzi ta kota ku hakela wona na ntsengo lowu ni nga ta wu kota wu fikelela wona na ma hakelela kona hi n'hweti.

Nkoka wo ti hlayisela mali ku yi tirhisa hi nkarhi wo tika wu laveka swinene ene wu na nkoka swinene hikuva i nkoka lowu ku mali u nga yi lava ku yi tirhisa kwini na kwini leswi swi kota no ku sivela ku u nga wu lombi timali kumbe u pfumala la u nga ta lomba kona mali kambe mali i va u kha u lava ku yi tirhisa hikuva nkarhi wo tika wu va wu fikile lowu lavaka mali.

Ndzi vona ngaku leswaku ku xava yindlu ya wena yo sungula u tirhisa ndlela yo lomba mali ebangi hi yona ndlela ya kahle hikuva yindlu ya ha ya durha swinene ene yi teka nkarhi ku yi hakela hi banga u ta kota ku va u khu u ti hlayisela mali leyin'wani.

Ku tiyisisa leswaku epu ya mina ya le bangi yi sirhelekile i ku va ndzi nga niki munhu kumbe ku komba munhu PIN ya mina leyi ndzi yi tirhisaku eka selulafoni ya mina.

Mintlhontlho yin'wani leyi vanhu va langutanaka na yona loko va ri karhi va tirhisa vukorhokeri bya le bangi ya tiselulafoni hi leyi ya ku ri va va va kha va tsandzeka ku tirhisa kumbe network yi nga khomi kumbe va nga swi koti ku hlaya na ku twisisa ku ri epe leyi va yi tirhisakaku yi tirhisa ku yini.

xifunengeto xa xilahlo xi katsa leswaku ri munhu u fane a va a ri na death certificate ku va a ta kota ku kuma ma timali ta yena a tsarisa na vanhu vo karhi varhandziwa va yena lava nga ta sala kumbe u kota ku hoxa na vona eka xifungaheto xa xilahlo.

Swiphiqo swin'wani leswi hi ku va ku mali yi nga lahleka.

ya investment leyi hlayisaku mali ya nkarhi na nkarhi i ku va i ya i nga kota ku humesa mali ya wena nkarhi wini na wini loyi nkarhi wini na wini kambe leyo hlayisa mali le ya ntswalo yi a yi u nga ka u nga koti ku humesa mali ya wena nkarhi wihi na wihi.

Ndzindzakhombo wu pfuna hikuva ku xava leswin'wani na swin'wani leswi nga ta lavekaka ku lahla munhu kumbe ku endla nkosi na swin'wani ku ri loko a a hi hundzili lava va nga ta sala va sala va kota ku hanya va ya mahlweni.

I ku va ku langutisa ku wa fikelela ku u ta kota ku hakela hi ku ya swikweleti leswi u nga ta swi teka.

Vanhu a va kambela mali le ya vona ebangi hi ku ya a branch-ini ye le bangi ku ya tiva ku ri ku na mali muni yi nga sala ekhadini.

Leyi ha yi ndlela ya kahle ya ku endla bindzu na vanhu hikuva va nwela eswikweleteni.

Letiwani hikuva mali leyi yi va yi hlayisiwini na ku va munhu u va a va a pfumelelanini ku ve na mpfumelelano ku ri mali leyi u ta yi teka rini yi va ya ha kula yi va na ntswalo wa yona.

Hi ku ya hi ntiyiso leswi a swi nga ta ni khoma kahle hikuva mali leyiwani five wa malembe ma tele ngopfu ene mali leyi a kuta ku ri ya ku lunghisa ka xikolo.

Ku xavisa tiyindlu ni tindhawu i vuvekisi lebyinene bya nkarhi wo leha hikuva misava kumbe ndhawu value ya kona ya tlakuka hi ku ya hi nkama hi malembe loko ya kha ya famba swi na mbuyelo wa kahle swinene.

Xikweleti lexiwani lexi munhu a nga xi endlaku xa dyondzo eka Fundi i xikweleti lexi xi hakelelaku munhu kumbe n'wana loyi a tsandzekaku ku fikelela ti mali ya tidyondzo ta yena loko a hetini va ta kota ku hakela ntsengo wa kona wu ta va wu ri na ntswalo wo karhi.

Ku va na movha hi ku tirhisa xikweleti swi kahle hikuva lexi xi pfuna hi credit score ya yena na ku n'wu nyika nkarhi wa ku veka mali ku u ta va a kha a hakela movha hi switsongoswintsongo for malembe yo karhi.

Loko xikombelo xa khadi ra mina ra debit ri aleriwa i ku va ni fane ni lunghisa timhaka ta credit score ya mina.

Vutivi bya mina hi ku ya hi vutivi bya mina makhadi ya xikweleti u u tirhisa ku xava hi wona mali ya kona u ta yi hakela a ndzhaku.

Swi pfuna hikuva loko u huma u ta va u ti vekele mali ya kahle ya wena leyi nga ta ku pfuna ku hanya vutomi kambe ya pension i kun'wani yo fikelerisa milorho ya wena.

Ndzindzakhombo wu pfuna endyangwini loko mi hlangana nghozi ya movha hi ku hakela hi ku lunghisa movha na ku hakela ku vaviseka ka munhu.

Leswi swi ta ku pfuna ku kota ku hlawula leswi swi famberisanaku na laha u nga ta vona ntsengo wo nyawula kumbe lowu a wu ehlekete ku ku kuma yona ku ya hi mali leyi u nga ta yi veka.

U lahlekeriwe hi nambara ya xikhomi xa bangi tindlele tin'wani leti munhu a nga ti tirhisaka ku ya kwele benge u ya u ya kombela ku pfuniwa hi vatirhi kwale benge hi timhaka ta xikhomi xa nambara ya wena.

Ndzindzakhombo wa xilahlo a wu hakeli ntsena mali ya xilahlo ku ya hi cover leyi wena u ta va u yi tekini kumbe pulani leyi wena u ta va u vule ku u lava yona na ku hakelela yona yi ya hi ku yi hakerisa ku yini hi ku ya hi mali leyi na wena a wu yi hakela hi n'hweti na n'hweti.

Leswi swi ta ya hi ku ka ndzindzakhombo wa yena wa xilahlo wu chuze ku yini u va tivisile ku ri u vabya u na vuvabyi bya njhani ene ndzindzakhombo lowuwani na wona wa cover na loko ko va ku ndzindzakhombo lowuwani ka pulani ya yena wu fambisana na byona vuvabyi lebyiwa swa rihanyo wa ndzindzakhombo lowuwa wa xilahlo wa faneleka eka yena wa n'wu .

Lexi lawulaka swi ya hi ku wena u tirhise u ri tirhisise ku yini u xave swilo swa ku fikela mali muni.

Ndzi nga seketela pulani ya ku aka ya ku sungula bindzu hikuva xikolo xi lava mali ya ku tala swinene na swilo swa ku tala swo durha bindzu ri ta hi vuyerisa.

Loko kokwana a nga ha koti ku kuma mali ya yena a bangi ti kona tin'wani tindlela ta vuhlayiseki to kota ku kokwani a kuma mali ya yena ebangi ku fana na mobile money leswiwani swi ta endla ku ri kokwani hambi vuvabyi bya yena byi n'wu tikisela ku ri a nga ya a bangi a kuma mali ya yena a nga yi kuma hi ndlela ya kahle ya vuhlayiseki lebyinene.

Leswiwani swi pfuna ku ri loko ku movha ya wena yo tshika yi va yi ri khombyeni va ta ku pfuna loko wena u nga ri na yona mali yo ku pfuna kumbe ku lunghisisa movha ya wena.

I ku va ta kuma mali leyi nga va nga yi nga ta va pfuna kumbe va kota ku ti hlayisa ha yona loko va nga ri ku tirheni loko ntirho wu herile.

Ndzi nga va pfuna ni nga va tsundzuxa leswaku va fanele va sungula ku lava ndzindzakhombo leyi va vonaka nga ku va ta kota ku yi hakela hikuva yi ta va pfuna loko va loveriwile.

Ina, endlelo leri ri kahle hikuva xi xa nkoka i ku va n'wana a ya edyunivhesiti a ya kota ku kuma tidyondzo ta yena a ta kota ku va na vumundzuku lebyinene.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa ku leswi i swilo swa kahle swinene.

Ndzi tiva FNB na Standard bank leswi u sendela munhu eka nomboro ya yena mali a kota ku ya yi teka ka ATM.

Loko a lava ku xava airtime u xava exopeni kumbe a a bangi ya yena a ba tinomboro ta bangi kumbe ku ya hi ku netiweke leyi a yi tirhisaka.

Ndzi nga vi ndzi ri na swikweleti leswi a ndzi swi kolota ndzhaku ndzi nga tsandzeka ku swi fikelela credit score ya mina yi va yi basile ndzi tlhela ndzi kombisa vumbhoni swa ku ndzi ku na mali leyi ndzi yi kumaku entirhweni kumbe ni kota ku ti endlela ha yona.

Leswiwani swa olovisa swinene hikuva van'wana a va na wona makhadi ya le tibangi kambe mali va kota ku yi kuma.

Ndzi yi vona yona ku ri mhaka leyinene kahle swinene.

Ndzi vona ku ri swi ri kahle kunene loko munhu o kota ku vona ku ri u lahlekele hi khadi u kota ku hatla a cinca pin ya yena hi ya bangi hi selufoni ya yena.

Swa olovisa ku u kota ku xava airtime ka ti ka mikama ya xihatla laha ku nga ri kusuhani na mavhengele.

Swi kahle ku swinene leswi hikuva munhu u ta endla leswi yena a vona nga ku swi fambisana na yena hi ku ya hi bangi leyi n'wi nyikaka swona kumbe yi n'wi letelaka swa ku yi ta tirhisana ha ku yini na yena.

Ndzi nga va tsundzuxa ku leswi a swi kahle a swi basangi hikuva ka mundzuku va ta tsandzeka ku endla swikweleti ka swilo swa nkoka.

N'wi byela leswaku ri mpfuneto lowu wu na nkoka swinene a tshame eka wona hikuva mundzuku loko a ri munhu kulu u ta lava ku ya ku ya pfuniwa eswibedhlele kumbe ku na vana na ndyangu wa yena wa ha ta n'wi pfuna.

Magoza yo xava airtime hi ku tirhisa akhawunti ya mina ya foni hi ku tirhisana na nambara leyi ni nga nyika hi bank ya akhawunti ya mina.

Vona nga ku leswiwani a hi ndlela leyinene ya ku fambisa bindzu loko va kariha loko va lava mali hikuva leswi swi chavisa vanhu lava tirhisanaka na vona vanhu va a va ha koti ku lomba mali va chuchekile.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fane va langutisa ku ri va ta yi kota yindlu ya kona kumbe va lava ku tshama ku fikela nkarhi wa njhani na ku va tekane hi ndlela yihi.

I ku va kumbe vanhu van'wani va nga koti ku tirhisa app ya vona ya bangi.

Hambana tibangi leti FNB, ABSA, Capitec na Netbank ku hundzisela ka mali a ti charge ku fana tin'wani ti charger seven rhandi, eight randi swi ya hi bank tin'wani ten rand.

Ndzi nga n'wi kombisa ku leswaku ndlela leyinene u hakela hinkwayo mali leyi a yi kolotaka.

Ndzi nga hlawula ku ya ebangi ndzi ya lomba mali hikuva hi yona ni twaku nga ku i ndlela leyinene.

A ndzi voni ku ri mhaka ya kahle hikuva na ti mall kumbe ATM ti le kule ku kumeka.

Mina ndzi rhandza ku tirhisa Cell c airtime ya mina i Cell c ndzi rhandza yona ku xava na data.

A ndzi ta va byela ku ri va hakela mali hi siku ro heta ku hola.

Loko wo hlangana na khombo ra movha u tsandzeka ku yi lunghisisa.

Swa ndzi tsakisa swinene hikuva leswi swi ta endla ku ndzi kota ku ya mahlweni ni kota no endla xin'wana xikweleti.

Xikweleti xa mali ya yo karhi u nkarhi ku nga va wo koma kumbe wo leha.

Leswiwani swi komba mafambiselo ya bindzu ya kahle eka vinyi va bangi.

Ndzi nga lombisa vanhu lava va tirhaka hikuva leswiwa swi na ntshembiso ku va ta kota ku hakela.

Ndzi vona eya ndzi vona swi ri kahle swinene hikuva leswi swi ta n'wi pfuna ku a hatla a kuma airtime hi xihatla.

Pfumela hikuva na leswiwani mfumo wu nga swi kota ku pfuna vanhu ku va vanhu va kota kota ku hlayiseka eka rihanyo ra vona va ta kuma mpfuno wa vutomi bya vona kumbe rihanyo ra vona.